Ewe, ndakhe ndava ngomntu umntu oyindoda othe wanempilo ebuthathaka ngenxa yomsebenzi. Ingakumbi aba bantu basebenza ngesamente nokuphakamisa ukwakha izindlu. Iye ibangene ibasebenze loo nto leyo ngakumbi kuba iyingqele nezifuba umntu ufumaniseke uba uphefumla kanzima, makadibane noophayiphi aba bancedisa ukuphumla amane enikwa ioksijini koogqirha nasezibhedlele. Iye isebenze ke olo hlobo xa umntu ethe wayikhawulezela afumane uncedo kwalula.

Kwindawo endihlala kuyo kuba ndihlala edolophini azikho iindawo ezisebenzisana nabantu abadala abanempilo ebuthathaka. Kodwa kubalulekile ukuba zingenziwa kodwa ke ixesha elinintsi abantu abadala baye basiwe kumakhaya abantu abadala apho kunabantu abaqeqeshilweyo abafundele ukuhlala nabantu abadala baqeqeshwe. Ngoko ke ithi loo nto elokishini azikho ezi ndawo kuye kunyanzeleke uba umntu wakho umse kude naxa niyombona ithathe ixesha itya ipetroli nemali. Which is ke ngoku ithi le nto kubalulekile ukuba zibe khona kufuphi ukuze sibene sikwazi ukuba bona abantu bethu nanini na sibakhumbula.

Kweli xesha siphila kulo ndingathi akasekho umntu ofihla ukuba uphila nesifo ugawulayo i-HIV AIDS ngakhumshileyo. Wonke umntu akasenaziintloni kubalulekile ukuba umntu aphilele yena angaphileli abanye abantu. Ngoba abo bantu abazubakho mhla ebhubhayo mhla egula kuba udifolthile emayezeni akhe. So ndingathi mna amaqela wokunceda abantu ngenkxaso mabakhuthaze abantu uba uphilela wena nasiphi na isigqibo osithathayo ngobomi bakho sesakho asisoze sa afektha omnye umntu.

Mna ngokokwam ugqirha wam wake wandixelela ukuba kubalulekile ungumntu ungacingi kakhulu ukuyiphe ingqondo ixesha lokuba iphumle. Ungasoloko ucinga yonke into le uyithatha yonke into uyise entliziyweni ngoba xa uthatha into uyisa entliziyweni akululanga uba ingqondo yakho ingayicingi loo nto leyo ingayigcini loo nto leyo. Iyawusoloko iyicinga sukucinga wonke uvobe olapha phandle uyithatha into ube uyixinanisa ingqondo yakho yeyona nto iza kugulisa leyo ziyeke izinto zidlule suba ucinga uba ubani wathi kwathini ziyeke zidlule.

Ngokweneneni na kokwenyani amayeza okunciphisa iCOVID ndingathi ayabasebenzela abanye kwabanye bafika benamajoni omzimba angekho fithi ukuthi angathatha olu gonyo. So ndingathi kuxhomekeka uba ungumntu onjani ubuphila ubomi obunjani phambi kokuba uye elugonyweni. Ewe, yona ayanciphisa ekusasazeni esi sifo seCOVID kwaye nemaski ke ezo ziyanceda ukuba sizikhusele nabo sibathandayo nabo siphangela nabo nabo sidibana nabo ezindleleni. Kodwa ke ngamanye amaxesha aye angasebenzi kodwa ixesha elinintsi kubalulekile ukuba sizikhusele ngoko ke ayasebenza kwaye asebenza ngendlela entle kuba amanani awasekho phezulu njengakuqala ehla.

Xa sizofunyanwa zizikhukhula elalini yam, ewe, ndingafowuna iinkonzo zikaxakeka kodwa ke abazufika ngexesha ngoba iindlela eziya ezilalini zimbi. Ndingabafowunela nje ukuba bayazi loo nto leyo kodwa izinto ndingazithathela ezandleni zam ze sikwazi uzikhusela senze yonke into ebalulekileyo uba sizikhusele. Sibeke izinto endaweni zazo sivale apho kufuneke sivale khona sithi make sure iminyango itsixiwe. Zonke izinto ziqoqiwe ngendlela ezingayo imfuyo ingaphakathi ivalelwe sikhusele yonke into edinga ukukhuselwa.

Ngoko kwam indlela endibona ngayo urhulumente akanazo iinkampani zabucala okanye i-support groups. Amaqela apho anceda khona akwazi usifundisa ngesifo somhlaza. Ewe, xa uya kwiikliniki zikarhulumente zikhona kodwa azanelanga kuba mihla le yonke abantu bazibhaqa sebekude.

Apho ndakhe ndanethuba lokuthi ndichazela umntu ukuba makanxibe imaski wayengafuni ngoba uthi iyamfuthanisela. Uthi imphefumlisa kakubi. Ndithi ke mna eyona nto iza kumphefumlisa kakubi more kunalena le yoba uza zibhaqa sowusesibhedlele. Kuthiwa uvalekile akaphefumli iCOVID imbambile, wadisayida emveni koko uzayinxiba le mask. Kuba kaloku ndithi eyona ntlungu uzayiva kumhla ulele esibhedlele, uzibone uba uyavaleka awukwazi kuphefumla. Kuba kaloku khange uyinxibe imaski phambi kwabantu. Abantu abazoba nanyani bonke uba hayi mna ndinayo iCOVID okanye ibisuka undibamba. Umntu uzayifihla kuba naye ufuna ukuya kule ndawo ufuna uya kuyo nawe.

Ndingathi mna urhulumente andinaso isiqiniseko ukuba unawo amanyathelo awathathayo malunga namayeza angekho semthethweni. Kuba kaloku thina sineekliniki zikarhulumente ndawo yonke umzekelo kwindawo endihlala kuyo zide zintathu. So asinalo ulwazi gabalala kumalunga namayeza angekho semthethweni kuba yonke into esinayo siyifumana kwiziko lezempilo likarhulumente.

Kubaluleke kakhulu ukuba xa ungumntu okhulelwe uhambe uyodibana nogqirha ukuze uhlolwe kujongwe ukuba yonke into ihamba kakuhle na ngoba ubeka umntana emngciphekweni. Zikhona izinto ezingavimbelwa zithintelwe ngoku umntana esesesiswini kodwa xa ungayi kugqirha ithi loo nto awusoze uzibone. Uzawuzibona sowuzala umntana umzale umntana engaphili. Kanti yinto le ebingabonwa kwa-early kwasekuqaleni uba ubuye wathatha amanyathelo okuya kugqirha okanye umzali ene-disability into ibingabonwa uchazelwe uba yenza njani ukuze siyivimbele le nto.

Ngexesha leCOVID eyona nto yayindiphatha kakubi kukuba ndandiyilibala. Ibingeyonto siyiqhelile imaski kodwa ibilibaleka xa uphuma okanye usiya naphi na. But ke bendihlala ndinazo ebhegini ndiyikhuphe kodwa bendifuna ukuyinxiba qha bendiyilibala xa ndiphuma endlini ndincedwe yinto yoba ihlala phi isebhagini yam.

Indlela zokucalucalulwa kwabantu abakhubazekileyo zinintsi. Uye ufumaniseke uba kwezinye iindawo mhlawumbi emisebenzini abanikwa neethoyilethi zabo bafakwa kwezi zabantu abazihambela ngeenyawo zombini abamileyo abangenanto iba exakekileyo, iyenze loo nto leyo ibembi kakhulu nasezivenkileni ufumaniseke uba azikho ikhawunta ezilingene bona ezinceda bona bodwa, akukho bantu abakwazi uncedisana nabo. Neendawo zongena ufike kwezinye iindawo kukho izinto ezi zodwa azikho i-ramp apho mhlawumbi umntu ahambe nge-wheelchair angenyuka kuyo

Kwakunzima kakhulu kuba yonke le nto intsha. Kaloku imask thina besiyinxiba umzekelo xa ugula okanye kuthwa une-TB. Ngoku funeka uhlelene unxibene nemaski akufunekanga uyibeke ezantsi kwempumlo funeka igqume impumlo nomlomo. Kwakunzima kakhulu, yayilelona xesha libi elo apha ebomini. Kwaye yayi ngathi ayide idlule le nto kunzima nokuphuma naphi na apho uya khona. Noba uphuma ngaphaa kwendlu yakho funeka uhlale unxibe imaski, ikuphefumlisa kabuhlungu uphinde ube nesifuthufuthu kunzima nofaka i-make-up yakho. Kuba yonke le make-up izawusuka igcwale kule maski xa uyikhupha le maski funeka uphinde uyinxibe imdaka eyi kwakunzima bethuna.